Ke nahana hore ho ba le batho ba tataisang bahahlaodi ho molemo haholo. Batho ba tataisang ba tseba dibaka hantle ba ka hlalosa ka botlalo ka diphoofolo le tlhaho ya sebaka. Sena se boloka bahahlaodi ba bolokileng ba thabile hape ho thibela tshenyo ya tikoloho. Ho ba tlohelwa ba tsamaisane, ba iketsetse ho ka ba ho ka baka mathata a tshireletso le ho senyeha ka tikoloho. Ka hona, tataiso e thusa ho boloka boiketlo le botsitso ba dibaka tsa bohlaudi.

Ke nahana hore bo Uber le Bolts di atile makeisheneng a rona hobane di fana ka ditshebeletso tsa bonolo, tse potlakileng le tse turang. Batho ba rata ho fumana koloi ka pele, ka theko e tlase ho feta ditekanyetso tsa setjhaba. Hape ho na le tse bonolo ho di sebedisa ka di-phone tsa mahala. Sena se fapana le ditshebeletso tsa setjhaba tse ngata tse hlolang ho fana ka boleng bo botle le botshepehi.

Ke lokela ho fihla boemafofaneng bonyane dihora tse pedi pele sefofane se tsamaya. Sena se nthusa ho etsa ditshebetso tsohle tsa ho ngodisa ho tsamaisa mekotla, mme ho feta tlhahlobo ya tshireletso ka ntle le kgatello ya nako. Ha ke a tshaba sefofane hobane ke tseba hore ke tsela e potlakileng. Ebile e bolokehile ho feta dipalangwang tse ding. Le ha ho le jwalo, ke dula ke itokisitse hantle bakeng sa maeto. Ke latela ditaelo tsohle tsa tshireletso, mme ke leka ho dula ke phuthulohile nako ya sefofane.

Dumelang batsamaisi ba ditsela tsa Eastern Cape. Ke kopa ho tshwarella tletlebo ka leeto la rona le letelele. Ditsela tse ding di mpe haholo, di na le masoba a maholo, di di tshenyeho tse bakang kotsi ya dikoloi le batho. Sena se etsa hore leeto le ntlele le kotsi ebile le haholo. Ke kopa hore ditsela di lokiswe ka pele hore baeti le balekane ba kgone ho tsamaya ka polokeho le phutoloho. Ke a leboha.

Ho lwantsha bakganni ba Uber le Bolts ke bothata bo tebileng, bo hlokang tharollo e kopanang. Batho ba lokela ho buisana le mebuso, dikhampani tsa dipalangwang le dihlopha tsa bakganni ho fumana molao e loketseng e tla kgothaletsa tlhabollo ya moruo ntle le bo le ho baka . Ho bohlokwa ho theha melao e laolang mmaraka wa dipalangwang ka tsela e lekanyang. E sireletsang basebetsi ka bobedi mme e fanang ka ditshebeletso tse ntle bakeng sa setjhaba ka kopanelo. Ba ka fihlela tharollo e bolokang kutlwisiso le tlhompho.

Ke ka rata ho ba mokganni wa taxi. Hobane ke rata ho kopana le batho le ho thusa setjhaba ka dipalangwang. Ke nahana hore mosebetsi ona o na le menyetla wa ho etsa tjhelete le ho . Ke tla kgothaletsa bana ba ka ho kganna taxi feela ha eba ba na le tjhelete. Boikarabelo le takatso ya ho sebetsa ka thata, mosebetsi wa ho kganna o hloka ho itlhompha le boikarabelo bo boholo. Ka hoo, ke tla ba eletsa hore ba iketsetse tsebo e ntle pele ba kena mosebetsing ona.

Ha ke bona le taxi di feta ka emergency lane. Re qala ho ipotsa hore na ho na le lebaka la phephetso kapa kotsi e etsa hanghang. Ha ke nahane hore ke ntho e loketseng hobane ho feta emergency lane ho kaba kotsi e kgolo bakeng sa , koloi, ba bang le ba tsamayang ka tsela eo. Ha ke le boemong bona, ke tla ema molao, ke eme ka mamello hobane tshireletso ya batho bohle ke yona ntho ya pele. Ho latela melao ya tsela ho bohlokwa ho qoba dikotsi le ho boloka tshireletso.